Hoya ka nna ke bona e le ntho e lokileng. Hobane ke utlwisisa hore naha le naha e na le mesebetsi e leng hore e etseditswe batho ba naha eo. Jwale ke utlwisisa hore mo Afrika Borwa, ba tlamehile hore ba fumane monyetla ona hore le ona a kgone hore a iphidise. Hobane nou tjena ha re ka ra sheba hore ke malapa a makae e leng hore hana lekeno, ke malapa a mangata. A mang a robala a sa ja. Jwale ha monyetla ona o ka fuwa baahi ba Afrika Borwa ho tla etsa diphethoho tse kgolo haholo.

Hore ke tle ke qale ho lema. Ke tlameha hore ke bone pele hore mobu wa ka o loketse hore nka lema. Ke tlo qala ka ho batla di-fertiliser tse leng hore di tletse dijalo tsa ka hore di be hantle. Ke ntano batla dipeo tse fapaneng tse leng hore ke tlo di jala serapeng seo. Ke batle mehoma e leng hore ke tlo e sebedisa mobung ha ke tlo kenya dipeo. Mehoma ena mohlomong ke tla e sebedisa le dikgomo. Dikgomo tse baneneng mohlomong di teng lapeng. Ke dintho tse leng hore ke tlo tlameha ke di batle. Ke batle le di-bucket tse leng hore ke tlo di sebedisa hore ke noesetse dijalo tsa ka. Ke batle disefe tse tlo kwahelang dijalo tsa ka hore di sekebe tsa jewa ke dinonyana.

Mpshe ke yona nonyana e kgolo lefatsheng ka ofela. E boima, e telele. Mpshe ka kgolwa e behela lehe ka mora beke kapo beke tse pedi. E le belo. Mpshe e phela ka ho ja dijalo, dikokonyana le diphoofolo tse ding tse nyane.

Nna ke rata eiye, ke rata konofolo, ke rata tjhidisi, le kwena ke a e rata. Dintho tse ke di ratang tsena tse ke buang ka tsona, ke dintho tse leng hore di teng ka hara serapeng mona lapeng. Ka mora ntlo, re na le yona konofolo, re na le yona eiye e tala, rena le yona kwena, rena le spinach, rena le cabbage. Ke tsona dintho tse leng hore ke a di rata, tse leng hore ke a di fumana ka hare ho jarete ya lapeng.